Nakong ya morao tje, ho na le diaparo tse ngata tse Basotho ba ka di aparang hore merafe e meng e tsebe ho ba supa. Jwalo ka dikipa kapa dihempe tse draw-uweng mathebatheba a dikobo tsa Basotho kapa tse ngotsweng Basotho, hore merafe e meng e tsebe ho ba supa hore ba na ke Basotho. Hape ba ka rwala mediyanyewe e tsibisahalang naha ka bophara hore mediyanyewe ke sesupo se bontshang Basotho.

Motswadi ha bona ngwana hae a apere a hlahisitse mmele o le mongata wa mo tsohela hobane, wa nahana hore ho na le banna ba kgohlahetseng kantle, ba ka mo nahanela ba ntso batla ho mo lematsa. Hape e bontsha sesupo sa hore mosadi ha apere jwalo o hlaha lelapeng la mofuta o jwang, motswadi wa hae o itseng ha mo bona a tswa a le jwalo.

Ee ka mokgo ke bonang ka teng, ehantle ka mokgwa o mabenkele a e sebetsang ka teng hore, diphahlo tsa bontate di dule nqa e le nngwe, tsa bomme di dule nqa e le nngwe hore bareki ha ba tla ba tlo reka, ba tsebe hore nqa e ba lo sheba kea mofuta ofeng, mme ke bona e le tekano e nepahetseng hobane ha ona molao o reng basadi ba ka se lo reka diaparo tsa banna, haeba ho na le diaparo tse ba di boneng tse ba kgahlileng, ba dumeletsehile hore ba ye ba lo di reka, mme ha ona motho a tla ba thibela kapa a ba ahlole.

Ha ke qala lebenkeleng, ke sheba basebetsi ba mo lebenkeleng leo, mme ke nto ba hlalosetsa hore ngwana ka o batlile diaparo tsa ditshwantshiso tsa mang mang a nto nthusa hobane basebetsi ba moo, ke bona ba tsebang mefutafuta ena ya diaparo le ditshwantshiso.

Phahlo tsena tsa rona di se di fihlile matsohong a mmaraka wa kgwebo fela, e seng setjhaba se nang le maikutlo a boikarabello ho tsona, fabric e se e shebile phaello ho feta boleng. Moqapi ha e sa le Mosotho ya ne a utlwisisang setso, empa ke rakgwebo. Phoso mo e qadileng teng, e qadile mane mo hahelang bo moqapi ba theohileng hodima setso. Re ile ra dumella disaenara tse sa tsebeng history ya diphahlo tsa rona ho etsa tsena tsa sejwalejwale tse senang moelelo.

Batjha ba sejwalejwale, ha ba sa na taba le setso sa rona ha kalo, se ba itjhebetse diaparo tsena tsa sejwalejwale tse tla ba hlahisa e le batho ba batle. Ha ba sa na taba hore setso sa bona ke sona se botho bo etsang hore motho e be sona, mme ba se ba shebile ho di apara ka matsatsi a kgethehileng fela. Hape mesebetsing mo re sebetsang teng, hangata hona le melao e sa dumelleng hore batho ba apare setso hona le ntho e bitswang hore ke dress code ya mosebetsing, eo basebetsi ba tlamehang ho e apara e sa dumeletsaneng le setso.

Ho Basotho modianyewe e ne e le letshwao la bohlokwa le serithi sa mosadi, e bontshitse hore mosadi o hodile hantle, o phetse hantle ebile o felletse. Mehleng ya kgale kgale sena se ne se amana le tshireletso ya morabe le bokgoni ba ho tswala bana, hape ke bokgabane ba tlhaho boholo ba batho ba ho hulelwa ke botle ba yona modianyewe bo etsang hore ba bone ba o rekile. Se etsang re se rate kajeno ke ntho ya hore, re na le botho bo kgutlisetsa morao nakong ya rona ya setso, jwale ha re bona modianyewe ro bona e le tshupo e hantle ya ho bontsha hore re ntse re amane le setso sa rona.

Ngwana ha hlaha o lokela ho sebedisa setso sa bontate hobane, sa bomme se setse morao familing ya bomme mohlane ntate ana ya ha bo mme a lo kopa letsoho, a kopa bohadi, a tlosa mme moo a mo kenya lelapeng la hae la bontate, a mo fa sefane sa hae, a mo fa le setso, mme le badimo ba mo hlokometseng ke ba ha bo ntate moo. Jwale ngwana ha hlaya ka tshwanelo o tla latela setso sa bontate hobane ke sona se hlokometseng, ke sona se sebediswang lelapeng leo.